Ke ikutlwa sentle ka kgetlho eo, e we buang e ntse e tshosa le go tsosa maikutlo a a farologaneng jaaka boikanyego, tlhokomelo le , tlhoafalo. Ke ne ka fofela ko lefelong le le buang ka kagiso le boitekanelo, e e leng nageng e e tletseng botshelo jo bo botlhokwa le tikologo e e rategang.

Ka metlae, fa ke ne ke ka pagama ka kgetho, mme ke fofela, ke ka ikutlwa ke tsogile kgotsa ke sa itumela ka ntlha ya sengwe se se sa tlwaelegang se se diregang. Le fa go le jalo, gape nka ikutlwa ke na le tsholofelo kgotsa ke na le maitlhomo a go tsena mo lefelong le le tsogang tsholofelo. Ka tsela ya me, ke ka fofela kwa lefelong le le nang le kagiso, botshelo jo bo molemo, kgotsa kwa lefatsheng le le tletseng menyetla, jaaka naga e e rategang kgotsa sebaka se se nonofileng mo botshelong jwa batho, ka sekai Botswana kgotsa naga e nngwe ya lefatshe le le nang le kagiso, le botoka le botsogo.

Ke tlhaloganya, karata e e botlhale, smart card, e dirisiwang mo dikgwebong tsa dibese jaaka mokgwa wa go lefa, go fokotsa go dirisa dikarata tsa pampiri tse di kgologolo. Mathata a a tlwaelegileng fa o leka go dirisa karata e e botlhale mo dibeseng ke go nna le mathata a thekenoloji. Ka dinako dingwe, dikarata tsa botlhale di ka se bereke sentle mo dikarolong tsa go reka ticket-e kgotsa go tsena mo beseng. O ka bo o emela nako e telele fa o na le bothata jwa go bala karata.

Go nna le maitshwarelo a a molemo, go nna mogopolo.

Batho ba ba yang kwa tirong ba amega thata fa badiri, badiredi ba dibese ba seteraeke, ka gonne go nna thata go fitlha kwa tirong ka nako. Ba ka, ba ka bo ba paletswe ke go dirisa ditsela tsa dithoto tsa bone tsa go tsamaya, tsa go tsamaya mme go tla nna le mathata a a farologaneng a a amang botshelo jwa letsatsi le letsatsi.

Go dirisiwa ga setlhopha sa bakgweetsi, bakgweetsi ba tshwanetse go nna ba itshidila ka nako e e rileng, gore batle ba kgone go dira ka tshiamo le ka botswerere. Fa bese e ka go ema ka dinao, o ka dira tse-tse di . Nna le nako e o ka ikoke, oketsegileng, fa o na le nako e e oketsegileng mo letsatsing, o ka thusa go tlhotlheletsa dikgwetlho tse di ntseng di eme.

Ee, ke kile ka ke bese ka ntlha ya lebaka le le farologaneng, ka nako nngwe, bese e ne e latetswe e simolola ka ntlha ya go nna le batho ba ba tsamaelang ba ba imileng ba feta palo e e thibelwang mo beseng kgotsa go ne go na le dikotsi mo tseleng, kgotsa mathata a dipalangwa tse dingwe tse di neng di dira gore bese e eme ka nako e telele.

Ee, mo ditiragalong, mo tiragalong ya me go kile ga nna le ditshupetso tsa dibese. Maitemogelo a me a ne a le maholo fela, mme ga se boitumedisa tota. Ka nako tse dingwe go ne go na le dibese tse dingwe tse di neng di sa goroge ka nako, kgotsa di ne di eme ka ntlha ya mathata a-a bapagami.

Ditlhoko tsa go boloka dibese di tsamaya ka nako e e rileng. Dibese di tshwanetse go tsamaya ka nako e e rileng gore di se ka tsa tlhola di latlhegelwa ke bareki. Fa motse o na le ditlhoko tse di tlwaelegileng kgotsa gape go nna le dikgatlhego tsa tsamaiso, go nna, go ka nna go se kgonege go tsamaya go tsenya dibese. Ka jalo, go se tsamaye ga dibese mo metseng yotlhe go ama batho ba ba nnang mo motseng oo, ka gonne go dira gore go nne le bothata jwa go tsamaela kwa boitsholong tsa bone ka bonolo.